Ndingathanda ukuba iWi-Fi yam isebenze kakuhle kwiifowuni eziyi-four ukuya kweziyi-six ngexeshanye kuba ndifuna wonke umntu asebenzise i-intanethi ngaphandle kweengxaki. Indlu yam ingaba nezixhobo ezininzi ezixhonywe ngaxeshanye. Ispidi elungileyo isenza ubomi bube lula.

Ndimi phambi kwengqunyewo yamanzi endiwathengileyo ndibukele iphoswa ndinganawukwenza nto ndiziva ndiphoxekile ngelixa ndifunda ukuba kwixesha elizayo kufuneka ndisebenzise yonke into endiyihlawuleleyo okanye ndiyicwangcise ngcono.

Ukubekwa kwee-hotspots zeWi-Fi yasimahla ezilokishini ilinyathelo elikhulu elinokunceda abafundi bafikelele kulwazi bakhulise izakhono zabo kwaye bathuthukise iziphumo zabo zesikolo. Lithuba lokutshintsha izizukulwana kuba ukufunda akufuneki kuvinjelwe kungabikho kwemali okanye izixhobo kwaye i-intanethi ifikelele kuyo yonke loo nto.

Namhlanje ifowuni ayiselulo isixhobo sokuthetha kuphela ibe sisixhobo sokuphila esinokusetyenziswa ukusebenza, ukufunda, ukuthenga, ukuzonwabisa, ukugcina unxibelelwano nempilo entle. Ifowuni ibe yinto ebalulekileyo kubomi ngemihla ngemihla ngakumbi kwiindawo apho abantu bengenazo ezinye izixhobo zobuchwepheshe.

Ukunika abantwana ifowuni ne-social media kunokuba luncedo kakhulu kodwa kufuneka kubekho uqeqesho kunye nokuqonda. Xa bexhobiseke baya kusebenzisa kakuhle hayi ngobungozi koko njengesixhobo sokukhula ukufunda nokunxibelelana kakuhle.

Andicingi nje kuba uDr Sindi wayeyi-influencer wayengumama woluntu, umcebisi, nomhlobo kubantu abanintsi abakhe bamva kwi-social media. Ulutsha lufuna abantu abafana naye abenza amajelo onxibelelwano ibe liqonga lokukhula, ukuxhasa nokukhuthaza.

Ukuzikhusela kuzingela ichele akuzikusinceda nje kuphela ekugcineni uxolo lwakho lwangaphakathi kodwa kukukhusela kwiimeko ezinzima zengqondo nezoluntu. Ungalibali lungisa usetho lwakho vimba kwaye ungaphenduli xela thetha nomntu omthembayo yiba nesekele ekukhuselayo.

Ukufumanisa ukuba iWi-Fi ayikho apho ubulindele kuphazamisa kakhulu, hayi nje ekwenzeni izinto kodwa nakwimvakalelo yakho. Siphila kwihlabathi apho uninzi lwezinto zixhomekeke kwi-intanethi ngoko xa ayikho imvakalelo wokungakhuseleki nokuqhawukeka kuyavela.

IWi-Fi yasimihla elokishini yindlela yam yokuqhubeka ndifunde, ndikhula, ndifikelela kwizinto ezintsha njengabanye abantwana abahlala kwiindawo eziphucukileyo. Iyandikhulula, iyandikhuthaza kwayo indinika ithemba elingcono ngekamva.

Amajelo amahle okuncokola kwishishini lokubhaka ngala. Facebook ixabiso eliphantsi plus uluntu olubanzi. Instagram imifanekiso etyebileyo yokutsala amehlo. WhatsApp Business unxibelelwano olusondeleyo nabathengi. TikTok umonakalo omkhulu kweentengiso ze-video. Facebook Groups, Marketplace ukufikelela kuluntu.

Ndibamamela kuSpotify okanye ku-Apple Music aba baculi ndibathandayo naba, Zonke Dikana, uSjava, uAmo Faku, Kabza De Small, Dj Maphorisa noSomething Soweto.

Umzali angamnceda umntwana wakhe ajongana ne-cyber bullying xa ephula ukuthula phakathi kwabo, emfundisa ukuzikhusela ngaphandle koloyiko, emenza azive ekhuselekile ukuba angathetha xa kukho ingxaki.

Ukuba ufuna ukungaphoswa ngumdlalo wombhoxo ngoxa useluhambeni olude lungiselela kwangaphambili, sebenzisa ii-apps nedatha okanye umsakazo, cela uncedo kwabanye hlala uhlaziywa ngeziphumo.

Ukudlala imidlalo yeintanethi akunangxaki xa kusetyenziswa ngokulinganayo. Ingxaki iqala xa kusetyenziswa gqitha kuba oko kunokuchaphazela impilo yengqondo, imfundo, uluntu kunye nemali. Ulawulo, ulwazi kunye nokuxhaswa kwenza umehluko omkhulu.

Ngokoluvo lwam amaphephandaba akayi kunyamalala ngokupheleleyo kodwa aya kuqhubeka eguquka aze asinde kwiindlela ezilandelayo ukuya kwi-digital online newspapers, ukuncipha ubungakanani, ukujongela phambili abaphulaphuli abathile.

Iinkampani zisebenzisa i-AI chatbots kuba zishesha, zixabisa kancinci, zikhona ngamaxesha onke kwaye zinceda ekuphuculeni inkonzo yabathengi. Nangona zingasoze zithathe indawo yomntu ngokupheleleyo ziyaqhubeka zibe luncedo olukhulu kwihlabathi elikhawulezayo nelisebenzisa iteknoloji kakhulu.